Ingumfama ofuna uthengisa ebusika into endinofuna ukuyithengisa ngama-apula kunye neepesika. Ndithanda le nto ke ukuba ama-apula athengiseka lula kakhulu and anesidlo esikhulu kuzo ebizwa ifayibha. Leyo nto leyo iyanceda ke ukuthi umntu akwazi ulawula ii-blood sugar levels zakhe kuba zinefayibha la ma-apula. Kunye la ma-apula ayanceda emzimbeni womntu ukuthi ahlale ecocekile umzimba wakhe ebukeka kakuhle, iskini sakhe which is ubuso bakhe angabi namaqhakuva ngoba utya esi siqhamo silunge kakhulu for umzimba wakhe. So isiqhamo iipesika, ama-apula abantu bayawathanda awusoze uhambe kakubi kuleyo into.

ndinoba ngumfama kule ndawo ndihlala kuyo ingathengwa kakhulu imifino yam kuba ayikho enye ifama apho ndihlala khona. Zonke iifama abantu abathenga kuzo zikude kakhulu from kule ndawo ndihlala kuyo. So njengoko ke inoba ndim ndedwa, akukho nekhompethishini endizawuhamba nayo ngoba wonke umntu uyafuna ukwenza imali eninzi ukwenza into ebizwa i-profit eninzi. Ngoko ke umntu uzawube uyancedakala kwipetroli yoba eyothenga kude. Yonke into izawube ilapha ecangukwakhe ngoko ke akwazi uzothenga kum imifino yam angabe esiya kude.

Ndingumfama into endinoyenza xa cause imvula ke iye inqabe ngamanye amaxesha kubekho imbalela, ngoko ke kuyafuneka ufake amanzi azawuphuma ngaphantsi komhlaba amane enkcenkceshela izityalo zakho xa kungekho manzi. If amanzi anqabile enye into onoyenza kuba nedami elisecangkwezityalo zakho. Xa kuthe kwanetha elaa dama liye ligcwele ngamanzi, loyo manzi lawo ngawo aza kunceda xa kuthe kwakho imbalela kwacaba imvula nayo inqabile. La yamanzi ebeke akhona kwelaa dami azawuhlala ekhona ukwazi umana unkcenkceshela izityalo zakho njengoko uzabe uncedakala ke nokuseyiva amanzi ukuthi ungasebenzisi amanzi kakhulu, uncede nabanye abantu nabanye abafama.

ngolu hlobo ngoba umsebenzi wobufama xa usebenzayo phana umsebenzi wakhona ubhatala imali encinci abe enzima. Umsebenzi wobufama ulunge kakhulu xa wena usebenzela usithi uyafunda ukuba uzokwazi uzivulela eyakho ifama. Kodwa ukuthi uzawuphangela uphangelela omnye umntu ezifama kukuzibulala oko uzibulala umzimba wakho uzokhawuleza uguge njengomntana, yile nto ke umzali engafuni umntana wakhe ayosebenzela ezifama. Kuba kaloku umntana kuzoguga abe egugela imali encinci ngoba umfama umfama xa umntu esebenza phantsi kwayo imali yakhona ayinintsanga kodwa umsebenzi wakhona unzima and nje enzima nje uyagulisa kubantu abanintsi.

Kubalulekile kakhulu ukufumana uqeqesho kwezolimo kwiidyunivesithi ngokuba uyancedakala ukuba uzazi izinto eziphilisayo ebomini bakho. Xa ufumene olu qeqesho kwidyunivesithi uyazazi izityalo ukuthi zibulawa yintoni, uyazazi into ezikhulisayo, uyazazi izityalo esizibiza ngokuba zii-organic, uyazazi izityalo ezenziwe ngee-chemicals. Ngoko ke uyancedakala nawe ngokwempilo, uncede nabantu abazothenga kuwe ngokwempilo ukwazi ubacacisela ngezityalo, ukwazi ufundisa nabanye ukwenza izityalo kwiigadi zabo ezindlini zabo and nezinto abanokwazi ukuzityala. Uyakwazi ke nokujonga umhlaba ukuthi ngonjani lo mhlaba. Ingaba izinto zokwazi ukhula? Ungenza njani ukuze lo mhlaba akhulise atyebise?

Into endinofika ndiyenze ndingafika ezilalini njengoba ndizawube ndizamile ukufunda apho ndikhoyo ndizokhangela khona umsebenzi ndingasose ndizinceda ngokuba ndifunde kakhulu ngezocandelo lezolimo. Owuba ndithathe le nto ndifundileyo ndiye nayo ezilalini apho ndizokwazi ukuvula into ebizwa ukuba yintsimi. Intsimi ke izawukwazi uba ndivulele abantu bazothenga kum and ndizawukwazi ukufundisa nabantu belali ukuthi kwenziwa kanje nakanje ukuze iziqhamo zakho zityebe and zeziphi iziqhamo ezinqabile ezilalini apho unokwazi uzithengisa. Ungatyali into wonke umntu anayo njengombona ngoba umbona wonke umntu uba nawo egadini yakhe. Utyale ezi ziqhamo zincinci abantu bathanda uzithenga evenkileni, uzityalele.

Ityhuna ke yifishi efumanekayo elwandle eye ithandwe ngabantu bonke ngokwamazwe ngamazwe. Iyakwazi ke usetyenziswa kwiisushi, iyakwazi uyifumane kwii-cans which is apho uye uyithenge eshophu ikwii-cans ezincinci uyisebenzise. Ityhuna ke yaziwa ngoba inkulu kakhulu ekuncedeni intliziyo, ekuncedeni ingqondo yakho. Yiyo ke loo nto ke iye isetyenziswe kakhulu ngumntu wonke kumazwe ngamazwe, ayikho kwilizwe elinye kuphela. Yityhuna ke leyo.

Njengomfama ofuna kungene ndibe nemali nasentwasahlobo kukuba ndithengise ii-vegetables ezinjengee-carrots, ndithengise iibrokholi, isipinatshi. Ispinatshi ke sithandwa kakhulu ngumntu wonke kuba uyakwazi ukwenza iidishi ngeedishi ngespinatshi. Yiyo ke loo nto iye laa nto inoba nintsi kum ukuba mayithengwe ngabantu bonke. Ii-carrots, isipinatshi, ibrokholi zizinto ezo endinoba nazo endinoba futhi ndifumane imali ngazo ngoba wonke umntu uyazithenga ezaa nto.

Xa ndithengisa iiorenji zithengwa ngumntu wonke kuba iorenji azinamntu utheni njengokuba zinceda ke kakhulu ngoVitamin C. Ngoko ke wonke ubani nobani noba usuka phi kweyiphi intlanga uyazithenga iiorenji zam noba ungonjani. And iiorenji ziyafikeleleka ukuthi ungafumana noVitamin C ungadanga wayothenga amayeza anoVitamin C, akuncede ke nakwifiva kuba nje enoVitamin C aye akukhokhelela nakwifiva. Ngoko ke angathengwa ngubani nobani osuka nakweyiphi na intlanga.

Ziyanceda iidyunivesithi neekholeji ekuncedeni umntu kwezolimo kuba ke uzawufunda ukuthi ukhulisa njani izityalo, sesiphi isityalo esiye sifunwe kakhulu ngabantu, ajonge apho athengisa khona yeyiphi into engekhoyo abantu abayidinga kakhulu anoyisondelisa ebantwini. So zizinto ezo ke uye uzifunde uba okay, le ndawo ndizawuthengisa kuyo yindawo enjani? Le ndawo endiya kuyo ingaba ikhompetishini yam ingakanani? Le ndawo endiya kuyo le nto ndizayithengisa ingaba ngokwesilungu sithi ke ikwi-demand kangakanani? Ngoko ke xa ufundayo uye ufunde ezi zinto ufunde ngomhlaba apho uya kuyo, kule ndawo uya kuyo, ngabantu abathengayo. Yonke into uye ufunde ngayo.